Imsebenzi yesikhashana nehlala njalo engadala phakathi nangemuva komcimbi ukuthi abadayisi abasuka emalokishini bengakwazi ukuzodayisa khona ukuze bezozitholela imali futhi nakwenza ama-service njengoku geza izimoto kulaba abasuke bezobuka i-World Cup. Bayakwazi ukuthola imali futhi nomphakathi uyakwazi ukuthola imali ngoba kusuka abantu bangaphandle bakwamanye amazwe bezobuka indebe yomhlaba. Bekhokhele ukuzobuka lokho kukhulisa umnotho wophakathi noma iNingizimu Afrika.

Ngajabula kakhulu, kakhulu kakhulu neningi, lajabula kakhulu kanye nomphakathi nabasekhaya mhlazane kuwina i-Kaizer Chiefs iqembu elithandwa kakhulu.

Ya sake saba khona isikhathi lapho ngasebenzisa imdlalo ukuze ngiqobe isimo esinzima engangibhekene naso. Umdlalo owangisiza iqembu i-Orlando Pirates ngoba ilona engingazwani nalo mhlazane i-Kaizer inqobo lona. Ngakwazi ukundlula esimeni esasing'phaxthe kabi. Ngijabulela ukuthi i-Kaizer iwinile inqobile i-Pirates

Umuntu omusha ongakaze adlale imidlalo uyaziphuthisela futhi kumele ajoyine iqembu lendawo ukuze azi akwazi ukuziqoqa ezintweni ezenzakalayo emiphakathini futhi athole nokuqeqesheka emzimbeni. Ingqondo izokwazi ukusebenza kahle ngoba umzimba uyakwazi ukusebenza futhi ujwayele.

Izikole kumele zingabeki imidlalo phambili kunemfundo , ngoba izingane zisuke zizele ukuzofunda ayi ukuzodlala imidlalo. Sekungaba khona-ke lezo ezithanda ukudlala yizona ezingadlala imidlalo ngoba akuzona zonke izingane ezithanda ukudlala imidlalo.

Izikole zingabaseka abafuni ngokuthi kuhlanganiswe imali . Kuhlanganiswe imali enye icelwe ku kwi-Mayor yendawo njengama donations ukuze kuzokwazi ukuthengelwa abafundi abathanda ukudlala imidlalo ukuze bejoyune amaqembu ezemidlalo.

Ngingu Simiso Butheleli ngingabakhuthaza ngokuthi abafundi bengagxili kakhulu kwezemidlalo bebhalansise ukudlala nokufunda, futhi uma uwumuntu othanda ukudlala kumele uzimisele ukuze umphakathi noma izikhulu zikwazi ukukubona. Uzokwazi uyoqhudelana namanye amazwe ugcine usuthola izi-scholarship, nakho konke okuhle empilweni.

Umfundi kumele athathe ikhefu noma adwebe uhlu losuku ukuthi kumele asebenze kanjani ukuze agweme ukutubeka futhi elondoloza ubukhona babo kwi-inthanethi.

Imidlalo ingafundisa okuningi njengokuphila ukuthi kumele uzivocavoce emzimbeni ukuze uzophila ungabi nezifo eziningi. Ubuholi bokuphatha eqembini khona uzokwazi nokuphatha impilo yakho nokuxhumana ukuhlala nabantu abaningi uyakwazi ukuxhumana nabo. Uhloniphe, nendlela yokukhuluma.

Kungamele zibe namanesi noma abagadileyo e-ground-ini ukuze bebone ukuthi obani abalimalayo ukuze bezosheshe bephuthunyiswe belulanywe futhi begqoke nezinto ezizobavikela ukuthi bengalimali ngesikhathi sokudlala.